Izinhlelo zomculo eziteshini zemisakazo yomphakathi zidlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni ithalente lendawo, ukukhombisa ukuthanda kumphakathi kanye nokukhuthaza umuzwa wobunikazi bomphakathi. Ukuchayeka kanye nokubonakala, i-airplay ne-promotion. Amathuba okuxhumana, ukumeleleka kwenkundla yomculo wasekhaya. Izinhlelo zomculo eziteshini zomsakazo zomphakathi zikhombisa indawo yomculo wendawo ekhombisa izinhlobo ezahlukene zomculo ezithandwayo. Ukuxoxisana nomphakathi, ukugcinwa kwamasiko.

Zingasiza ey'ntweni ey'ningi njengokufinyelela ekunakekelweni kwezempilo okuthuthukisiwe. Izindawo ze-Wi-Fi zingasiza izinsiza ze-telemedicine, zivumele amalunga omphakathi ukuthi afinyelele. Ukusabela kwenhlekelele kanye nokululama. Izindawo ze-Wi-Fi zingasebenza njengezizinda zokuxhumana ezibalulekile. Phakathi nezinhlekelele zemvelo noma izimo eziphuthumayo. Ukuqoqwa nokuhlaziywa kwedatha yomphakathi, zinganikeza imininingwane ebalulekile emaphethini ukusetshenziswa komphakathi. Zisize ukwazisa izinqumo eziqhutshwa idatha kanye nezinhlelo zokuthuthukisa umphakathi. Ngokuhlinzeka ngezindawo ze-Wi-Fi ezindaweni zomphakathi, omasipala bangakhuthaza umphakathi oxhumene, obandakanyayo, nokuphumelelayo.

Ngingenza imibukiso eqondene nohlobo oluthile njengezinhlobo ezithile ezifana ne-Jazz, i-Hip-hop noma i-Folk, imibukiso yomculo wasendaweni, imibukiso enetimu, izingxoxiswano, amasu okubandakanya uhlelo lomculo, izinhla zokudlalayo ezikhethiwe, umculo onomongo, izici ezisebenzisanayo, ukubambisana nobudlelwano, ukuxoxa izindaba kanye nokulandisa, ukuhlelwa kwezinhlelo, umsingathi kanye ne-chemistry.